ke nahana hore ena ke ntho e sa lokang haholo hobane ka nako e nngwe ha le sebedisa Wi-Fi eo le le bangata, ha e kgone ho finyella hantle mme ebe network e tsamaya hanyane. Eya, ha o kgonne ho etsa dintho tsa hao hantle ka nako. Ebile ho betere ha o sebedisa ya hao o le mong, o ipatalla hobane motho e mong le mong ona le tokelo ya ho etsa seo a se batlang ha feela wena o mo lefela tjhelete ya moo o dulang sebaka seo se hirileng. Tsa di-Wi-Fi ha o hlokahale hore ao qobelle.

Ntho e ke e ratang haholo ka founu ya ka ke hore ke kgone ho thusa bana ka di-homework-e, ke kgona ho apply-ela mosebetsi, ke kgona ho sheba weather-ra hore tsatsing lena ho tlabe hole jwang? Ke hore ke kgona ho bona hore mafatsheng a mang ho etsahalang, ke kgona ho bala ditaba, Ha ke ha ke reke bo dikoranta, ke kgona ho shebella ditori founung ya ka. Ha ho hlokahale hore ke dule ke shebelle TV jwalo ka ha ho bata tjena. Ke etsa ntho e nngwe le nngwe ka founu ya ka. Ke kgona ho romella batho melaetsa ba hole le ba haufi. Ke kgona ho qoqa le batho ba hole. Atjhe, kannete e nthusa haholo.

Motho ha a lahlehelwa ke password ya hae. A ka etsa mona, a tobetsa ho forgot password mme a fumana password ya hae ka hore a mo romelle yona ka di-number phone kapa ka email-e. E nngwe hape ke ka di-security questions tseo a tlabeng a di entse ha ne a etsa password, mme tsena a ka di araba, a fumana password ya hae.

Nna ha ke kgone ho utlwisisa dipuo kaofela, empa hona le dipuo tse ngatanyana tseo ke kgonang ho di utlwisisa. Hangata akere ebe motho a buang ebe mane tlase hona le di subtitles, so ke kgona ho utlwisisa hantle. Jwale hee, puo ena ya ka ekare ho ka ba le di-channel-e moo re tla ka mona ho bua Sesotho feela. Jwalo ka ha ke tla re maybe story sena ke generations. Ke kgone ho set-a mono TVing ya ka kapo founung ya ka hore motho oo yena le ha bua English moo kapa a bua Sexhosa, nna ke kgone ho utlwa hore a bua ka Sesotho, empa a ntsa bua Sexhosa. Hobe le mo nka se etsang teng.

Kgotso le kae? Ekaba ke company e itseng ena ya Wi-Fi. Tjhe, kena le bothata mona. Ke ntse ke try-a hore ke connect-mona, ke a leka hore ke connect e, empa ha ke kgone hobane ke tlamehile ke tsamaise mosebetsi ka potlako. Wi-Fi ena ya teng, network-e ena e fatshe. Na ekaba ke eng e etsang hore e sokodise? Ke kopa ho lokisetswa bothata bo ka pele hle!

Batswadi ba ka, na le a tseba hore hona le ditsela tseo o ka di sebedisang mona marangrang hore o kgone ho mamela mmino o mong le o mong o batlang? Hona le di-App-o mona tse ngata-ngata, dina le mefuta eo kaofela. Ke tjho le mmino ona wa lona wa kgale o teng hona moo. Mme o ka kgona ho mamela kapa wa o download-a founung ya hao hore o dule o le teng. Le teng ha o sa batle hore obe teng founung, hona le mona o letswang life mmino ona. Di-channel-e tsa teng di ngata haholoholo.

Di-network-e tsa rona di sebetsa ho ya ka di-tower. Mme di-tower tsena re di behile makeisheneng a fapaneng moo re tsebang hore motho e mong le e mong a ka hare ho lekeishene, o tla kgona ho fihlela network-e. Ha e mona toropong fela.

Data yona e batla eleng boleng bo hodimo haholo. Ka puo e hantle kapa puo e haufinyane nkare e ya tura. Re reka data letsatsi le letsatsi hobane akere re kgona ho kadima airtime, ebe kajeno ke reka airtime ya ten ranta ke patala sekoloto sane sa ten ranta. Be ke kadime hape ten ranta. Jwale ke ka hoo ke sa kgoneng ho reka mohlomong ya kgwedi e kabang thirty ranta.

Malome, ao tjhehe. Hobaneng ha o le morao hakana ka technology? Fela tla ko thuse ka pele, tla ke o jwetse. Founung eno ya hao oe tshwereng o ka kgona ho shebella ditaba tseo o di batlang, wa ba wa mamela ditaba tseo o di batlang. O ka search-a feela mono ntho eo oe batlang ya letsatsi lena kapa ntho e etsahetseng kajeno. Ke tjho le taba etsahetseng selemo sane se fetseng, o ka kgona ho e sheba mono founung ya hao. Mme sena ha fela ona le data ya hao ya internet-e o ka di fihlella tsohle.